Yebo, kuyadingakala ukuthi izikole zibambisane nezinhlangano ngoba kukhona abafundi abalithandayo i-sports. Kukhona abafundi abanethalente elikhulu ku-sports. Ukuhlangana nezinkampani ezikhulu kuyenza ukuthi kugqugquzele abafundi ukuthi bangaziyekeleleli, kodwa kuyenza ukuthi abafundi babe nogqozu nofucufuqu ukuchubeka nge-sports nanoma sebeyekile isikole, futhi kuzobavulela amathuba amakhulu.

Lezi zinhlelo zingabasiza abafundi ukuthi bakhone ukwazana kangcono, bakhone nokuhlanganyela ukudlala ama-game. Kodwa kuzomele ukuthi lezi zinhlelo lezi zikhone ukuthi ziphiwe isikhathi sazo, zingahlangani kakhulu ngokufunda ngokuba zingenzeka ukuthi zidide abafundi zenze abanye abafundi ukuthi bahlale basemafonini bangasafundi.

Umdlalo engiwuthanda kakhulu kunawo wonke, umdlalo we-chess ngokuba lo mdlalo we-chess wenza ukuthi umuntu akhone ukucabanga before azothatha isinyathelo. And lo mdlalo ungabaqeqesha kakhulu abafundi ukwenza izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zabo.

Amageyimu angabenza abafundi ukuthi bakhone ukusebenzisana, ngokuba bazokhona ukuthi benze i-research. Ukwenza i-research kwenza abafundi ukuthi bafunde ngezinye izinto bebanganalwazi ngazo.

Izikole kumele ukuthi zenze uphenyo ukuthi zizobe zibangisana nezikole ezingakanani. Kumele futhi zenze uphenyo ukuthi uma izingane zizodlala ama-game zizoqhudelana nezintanga zazo kungenzeki ukuthi abanye abantu beqhudelana nabantu abadala ukubandlula. Kumele isikole senze uphenyo. Lokhu kuzoyenza ukuthi izingane zingalimazani ngesikhathi semidlalo.